Ke a re thekenoloji e fetoga ngwaga le ngwaga. Ga ke gopola bogologolo e ne re ga o batla go romelela motho madi gongwe o batla gore o patele yunibesithi o ne o tshwanetse o ikitsise ko polokelong ka namana, mme ka jaana dilo di fetogile. Re tsaya megala ya rona fela ka re setse re bolokile dilo tse di bidiwang diakhaonto tse re tshwantseng re patelele bana ba rona ko di yunibesithing mo difounung tsa rona go bofefo bo bogolo. Re di tsaya fela mme gape ntse yalo, di tshwanetse di tlhomame o nne kelotlhoko gore a ke dinomoro tse di siameng e seke ya re ka moso o tsoga o ikotlhaya o romeletse batho ba sa siamang madi a ngwana a sekolo. Thekenoloji e re thusitse go le gontsi mme le one bo o tshwanetse o lemoge gore ba seke ba go tseela madi, e seng jalo o tla lelela kgama le mogogoro.

Botlhokwa jwa go bolokwa jwa TFSA ke nnete ga bo duelele lekgetho. O ka dirisa madi a go bolokela bana ba gago madi a sekolo mme le ge o tlogela tiro o a itse gore madi a gago a e leng kgale o a direla a bolokesegile. Mme jalo o tshwanetse go itse gore TFSA e dirisana le dibanka tse di feng tse e leng gore ga o di dirisa dibanka tseo di tla go tseela lekgetho le le kae-kae la madi mme se segolo ke gore TFSA e pagantse le yone.

Go beeletsa madi a go tlogela tiro ka lobaka lo le leele kgotsa go duela ngwaga le ngwaga go thusa thata go na le mosola ka gonne o a itse gore madi ao ke madi a leng kgale o a direla, ke moputso wa gago mme o tshwanetse o a dirise ka kelotlhoko. O a itse gore le ga o tlogela botshelo bo bo kwa kano bana ba gago ba na le letseno, ba itse gore ba na le dijo tse ba ka di bayang mo tafoleng. Mme se se lapisang ke gore ramatlotlo wa a rona ene go na le sengwe se a tshwanetseng a se inopolele ga o a tshwanela go kry-a madi otlhe and-e ga a nopola, o nopola le ene go utlwala. Jaanong madi a a gago, ke madi a gago a bophelo ba gago botlhe o tshwanetse wa dirise ka kelotlhoko ka manontlhotlho a edileng ke botshelo bo e leng kgale bo berekela o bone magodu a sa go .

Tsala ke go leletsa mogala jaana ke ikobile ke kopa maitshwarelo jaaka mo malobeng ke ne ke go romeletse madi mo mogaleng mme e rile morago ke a lemoga gore ke tlile go go thibela gore kgwedi eno o seke wa kgona go bona madi a gago, mme ke ne ke kopa maitshwarelo tsala, nka se tlhole ke boeletsa go dira jalo. Ke ne ke kopa gore ga o ka kgona tsala o kope gape gore ba go direle kopo e nngwe gore o amogele madi a gago. Ke a itse gore ke madi a gago a gore bana ba kgone go bona dijo ba gore o kgone go iphidisa jaanong ke go tswaletse botshelo ke kopa maitshwarelo nkgonne a e nne modiga ke kopa re se lwe.

Ke mofuta ofe wa inšorense o o botoka o nka o tsayang. Nka cover-riwa ka bokae mo inšorenseng ya me? A mme le one madi ao a ke tlong go tsenngwa mo go yone a tlo go nna fela yalo go fitlhelela loso letla, gongwe a le tlile go oketsa ga nako e ntse e tsamaya? Le ga go tlhageletse lešo ke ne ke batla go itse gore ke tshwanetse go dira eng, ke ema sebaka se se kae gore ke kgone go tsenya tletlebo gore moswi o tlhokafetse mme ke kgone go patelwa? A ga nka tlodisa kgwedi nngwe a ke tla kgona go patelwa? Gore ke itse gore kopo ya ka e siame e atlegile, ke tshwanetse go ema dikgwedi di le kae?

Se se neng sa ntlhotlheletsa gore ke bule akhaonto ya ka ya ntlha ya banka ke re nako e ne ke simolola go dira ka ke ne ke ise ke tsenwe ke dire gope ke ne ke ise be ke nne le account-o epe. Mme ke ne ke a ya ko polokelong ke a ya go bula akhaonto ya ka e ntšha, ba ne ba nthusa ka lerato, ba nthusa go menagane, go sena sepe se se fediseng pelo. Ba mpontsha gore ke tshwanetse ke direng, ba mpontsha tsotlhe tse di siametseng mme le go fitlhelela jaanong ke sa ntse ke dirisa polokelo eo e e lerato ka go sena .